nkoka wa swa ku gqoka swa ndhavuko hi ku munhu a swi tiva ku i huma kwini a nga lahli ndhavuko ya ka vona and u tikomba ku we u muhlovo mani.

Ndzi tsakela ndlela yo ambala ya matiko ya ya masiku ya xikhale leswaku a va mbala kahle va mbala swiketi swa ku pfala matsolo se vantshwa va masikwana lama va gqoka swiketi swa ku fika laha marhakwini a swi kahle a swi kahle swi swi ku komba vavanuna kumbe vanhu swirho swa wena swa miri a swi kahle.

Ku ambariwa muxaka wa ti-tradition ti-tradition ti-tradition hi to leti ambariwaka loko ku ri na muchato hi muchadi na muchadi.

A xi ta languteka xi ri kahle ene swo tala a ndzi ta endla ku swi fika le hansi ka swi karhi le hansi ka ene ka matsolo ene a ndzi ta endla xibelani xi endla hi mukhuva wa mina lowu wa nyuwana ku xi fanela vanhu.

Swimbalo swa ndhavuko swa ha ri swa nkoka ngopfu swa ha ri swa nkoka ngopfu swa ku swi komba ku hina hi ri vanhu hi huma kwini na swa ku hi tiva ndhavuko wa hina.

xibelani xin'wani xa swa gqoka swa nkoka leswi kombaka ndhavuko wa hina.

Swi nga ngopfu swi ku famba ka malembe swaku khale xibelani a wu bomba hi xona masikwanalama a wa ha bomba hi xona u gqoka loko ku ri xi na ntlangu wo ta wo wo karhi kumbe ntirho wo karhi.

A ni ta designer swiambalo swa ku fana na tifasikoti tifasikoti ni hlohlotelo vantshwa loko khale a va loko u ri nsati wa munhu u tekiwile u fanekele u gqoka njhani u hlonipha njhani na le .

A va ha swi mbali nkarhi na nkarhi va swi mbala loko ku ri na ntirho ntsena kumbe ku ri na swin'wana leswi lavekaka ku va swi mbala.

U byela ku n'wananga swi baluleke ngopfu ku u gqoka swakugqoka swa ndhavuko ku we u swi tiva ku mani u huma kwini u nga rivali ndhavuko ya wena.

Vavasati va tshikeleriwa emindyangwini ku tlula vavanuna va tshikeleriwa swa ku wansati a nga tekeriwi .

Byi nga hundzeriseriwa kahle i ku va kombiwa ku swa ku mbala swa ndhavuko swi mbariwa njhani ene hi tshama hi swi mbarile hi bomba hi swona hi nga swi mbali loko ku ri na mitlangu yo karhi na mitirho yo karhi ku vantshwa va swi tiva ku hi hanya njhani na ndhavuko ya hina yi huma kwini ya kwini.

Vukreste a byi khomanga a byi khumbanga kwini hi khumbanga helo ndhavuko ya hina hikuva hina hi hina lava hi nga tshika ndhavuko vukreste a vu ngheni nchumu ka ndhavuko.

e e emindyangwini hi ku va kurisa vana va sila mavele va ya etihunyini va sweka va kukula va hlayisa vana va tlhela va va kurisa.

A va ha endli sweswo a va ha endli sweswo swa ku se ku tirha ximanjhemanjhe sweswi ku tirha thekinoloji ngopfu a ni tivi ku kona kokwana va sweswi hi ku vakokwana va tiinthanete na tithekinoloji.

A ni ta lava ku ri dyondza swa ku swi tsakisa ngopfu Xitsonga xa tsakisa ngopfu ene xi kahle.

Va endla kahle ku va nga lahli ndhavuko loko u lava ririmi ra wena u endla kahle a wu nge lahlekeli hi ndhavuko ku na na ku vulavula ririmi ra vanhu va.

Vona nga ku xa tika phela xichangani i xilungu .

Nga va byela ku loko u vulavula ririmi ra wena nkarhi ra ka n'wina nkarhi na nkarhi u endla kahle ende swa tikomba ku u proud hi ririmi ra wena a wu na tingana hi culture ya wena.

Vantshwa va nga pfuneka hi ku endla ti-group ku va dyondza ene va nga rivali ndhavuko wa ka.

Mintsheketo yi tlanga xiphemu xa ku munhu a nga rivali ndhavuko ya .

A byi nghenelelanga futhi a byi fambelani na ripfumelo ra ndhavuko ku ya hi ku wena munhu u tibyela hi hambi u ri mukreste a wu lahli ndhavuko ya wena.

Vukreste na ripfumelo ra ndhavuko swi nga hanya swin'we hi xilo xin'we ku ya hi munhu ku ya i tibyerise ku yini swi nga hanya swin'we ene swa fambisana.

Ni nga mu byela ku Xikwembu xi vukreste hi ku tiva xikwembu na ku Xikwembu ku u ta hanya malembe wo tala masiku ya wena ma nga ta ma ta ma engeteleka la misaveni ene wu endla swa kahle.

Vukreste a vu endli nchumu ku endla munhu.

ku loko u ta ekerekeni a wu ti khongeleli ka mina wu ta khongeleni Xikwembu wena u fanekele u tshunxa mbilu ya wena ku i basa u ta swi kota ku yingisela rito ra Xikwembu ene u ta endla leswi u faneleke u swi endliwa u famba hi ndlela ya kahle amen.

Swi ya hi ku munhu i tshemba yini i tshemba yini swi ya hi ku munhu i tshemba Xikwembu kumbe ni tshemba vakokwana loko tshembelaka vakokwani eya swa pfuna swona na loko u tshemba ka Xikwembu a khongela Xikwembu swa pfuna se swi ya hi munhu ku yena i tshemba yini mina a ni alelani na nchumu swi ya hi believe ya munhu.

Ni nga mu byela ku ubuntu i ku tirhisana i ku munhu i munhu hi vanhu se i fanekele a swi tiva ku munhu hi hanya hi munhu munhu i i famba hi munhu munhu hi hanya hi munhu ku a ta va munhu na.

Hi leswaku loko u pfuna munhu na wehe mundzuku u ta pfuniwa hi van'wani vanhu hi swona le va ku umuntu umuntu ngabantu.

U fanekele u va fundisa ku ku hanyiwa njhani na ndlela ya kahle u va veka hansi u va komba nawu wu va dyondzisa milawu ku va hlonipha va swi tiva ku u lava yini i yini lexi kalaka u nga xi lavi.

Ni nga va vutisa ku vona a va tirhisa ku yini a va swi kota njhani.

Nga mu hlamusela ku ri vakokwana va kurile a va nge swi koti ku tshama va ri one n'wananga.

a swi kahle ku ya hi mina a swi kahle loko u kurile u fanekele u huma muti wa wena.

I ntiyiso va tsaka ku tlula lava humaka emindyangwini leyitsongo hi swa ku lahaya va swi tiva ku swin'wana na swin'wana swakudya loko swi ri switsongo va phemelana swi va ringana.

Swa pfuna ngopfu swa ka mindyangu leyikulu va ku dyondzisa ku munhu i khomiwa njhani munhu u fanekele a nyikiwa swakudya njhani se u kula na wu swi tiva ku switsongo leswi nga na swo u share-a na vanhu a hi swa wena ntsena.

bya nkoka hi ku mina ni swi tiva ku ni ni munhu wa njhani ni lava yini .

Va dyondzisa vana ku yena a ta swi tiva ku yehe wa kula and then u cinca hi ku yena a nga ha endli nchumu se i langutisa ka vana lava a nga va dyondzisa ku va endla swona ke.

Vana va ha dyondzisiwa va ha ri na lembe rin'we loko wo za a swi kota ku famba wa mudyondzi.

Munhu loyi a nga na vutihlamuleri byo sweka hi mhani laha ndyangwini leswaku hi yena a fanekele a va komba vana ku swakudya swi khomiwa njhani se vana loko a va vadyondzisi na vona va ta swi tiva ku va vone ka mhani ku swakudya swi swekiwa njhani swi khomisiwa njhani swi phameriwa njhani swi seyivhiwa njhani.

Munhu loyi a nga na vutihlamuleri byo basisa no hlantswa swibye i n'wana wa nhwanyana kumbe na ye wa mfana a swi yali hileswaku mutswari loko a nga bebulaka vanhwanyana na wehe wa mi fanele u fanekele a swi tiva ku wa basisa ekaya ka ka vona fanele ku basa.

Ku ya hi mina a swi fanelanga swi ya hi mbewu for munhu un'wana na un'wana u fanele a endla mitirho ya la.

Ni ku munghana ni kombela u ni lomba u ni lomba mpahla leyi ku ni gqoka ndhavuko ya wena na mina ni dyondza hi yoho tani na wena ni ku lomba leswa mina swa Xitsonga ku na wehe u swi tiva ku Switsonga swi swi tirha njhani hi gqokisa ku yini magqokelo ya kona a ni ri a ma fani se ni nga ni nga mu komba ku xibelani xi xi xi gqokiwa njhani na maduku ma bohiwa njhani.

Ni nga n'wu byela ku munghani hina mbala xibelani hi mbala xibelana hina vavasati vavanuna na voho va ambala leswiwa swi mbalaka ku hi ta faneriwa.

va mbala hi ndlela yin'wani a ni ri swi ya hi swa ku u kulele ka kaya ra njhani hina van'wana hi kwale vatswari va hina va hi byela ku muntshwa i fanekele a ambala loko u ri wansati a ambala swa xa ku tlula matsolo se loko u mbale swa ku tlula matsolo u kulisa sweswo na sweswi mehe ni munthswa mara na ha mbalisa leswi vatswari va mina va nga ni dyondzisa swona se swiya hi swa u kulele ka mindyangu wa .

A ni swi voni swi ri nkoka a ni swi voni swi ri swa nkoka mina ni Mutsonga ende ni proud hi Vutsonga bya mina se ni Mutsonga a ni swi voni swi ri na nkoka ni rhandza ndhavuko ya mina va fanekele va swi tiva ku luya i Mutsonga ende i proud hi Vutsonga bya yena I'm proudly Tsonga.

Vana va rhandza ku mbala swiambalo swa swa ndhavuko va lava ku mbala swiambalo swa ndhavuko ya kaka voho.

Loko se wansati a feriwa hi nuna i fanekele a swi tiva ku munhu a nga tekiwi ka mbirhi u fanela a ti lavela loyi a nga ta hlekisana na yena swa ku a nghenelela swa vukati a hi swona.

Tsundzuxa ku we phela u tekiwe ka manimani se nuna wa wena la a nga ta tlela kona i ta ku yini loko va ku vona u tekiwile futhi na koho u ta tekiwa kambirhi na mikwembu ya wehe swa ku yi tivisiwi ku a wu tekiwi ka manimani se yi ta tlhe yi pfumela loko u ya vekiwa ka yona ni nga n'wi byela ku sweswo a swi koteki a hi swona hi swi .

A ni ta swi endla a ni ta swi endla hi ku na yena a nga na mutswari ene a nga rhandzaka ku a a nga vi na mutswari njhe hi munghana wa yena a ni ta n'wu byela mhani ku a n'wi heleketa ku ni komba ku ni munghana wa .

wa mavito ya xivongo eka ndhavuko wa mina hikuva ku tiva ku un'wani se na wena u kula u swi tiva ku u vitaniwa hi vito ra so na vanhu va kota ku ku hlonipha ma nyikana xindzhuti xa kahle u hlonipheka.

xivongo ya nkoka ntirho wa woho hi ku vanhu va swi tiva ku u wa ka mani ndhavuko wa wehe hi wini ku phahliwa njhani ma tirha na swo phahla ka ku phahla ma pfuna ngopfu loko u vitiwa hi rona swilo swa wehe swa ku fambela swi ku fambela .

ku n'wananga n'wananga na hina hi kule hi makuma ma ri kona ma vitaniwa hi wona se n'wana nga sweswi swi ta ku pfuna ku u nga lahleki u nga lahleki u kula u swi tiva ku u mani wa ka mani.

Ndzi nga mu hlamusela kahle ku hi ndhavuko ya hina hi ndhavuko ya hina Vatsonga ene swi na nkoka ku u va na roho vito ra xivongo.

Leswaku hi swa nkoka loko u tshame kusuhi na na Kreste u ri Mukreste a wu nge johi ende swilo swo tala swi ta ku fambela kahle hiswaku a wu nge endli swilo swa ku huma endleleni u ta tshama u swi tiva ku wa khongela u mukhongeri se swi pfuna ngopfu swa ku na wena wa ti sivelela na tinghozi to tala ti ta ku hi .

Hi byi tivi bya mina Vukreste vu nghenisiwe kahle eAfrika byi nghenisiwe kahle hi ku a ni ri ku na va Jerusalema na va Israel hi laha vanhu va koho va nga hi laha ku yiwaka kona na sweswi ku vanhu vo tala va lava ku dyondza ku hosi yeso i huma kwini na vanhu lava hi va vonaka le ka bibele se swi nghenisiwe hi ndlela yeleyo ku munhu a swi tiva ku kereke u te njhani ku ku va na Vukreste.

Munhu loko o ka a nga pfumeli ka Vukreste swi lava yena hina a ku na lexi ngo ni nga mu ni mu hlamusela swi lava yena loko o ka a nga swi tivi ku Vukreste hi yini leswaku vanhu van'wani a va lavi ku dyondzisiwa.

A ndzi ta endla ku ni ni ni ni ni komba vanhu ene a ni ta a ni ta a ni ta endla ku ni ni ni ni ni khomelela ka Vukreste bya mina hambi ni endla leswi swa swa ndhavuko mara ni swi tiva ku ka Vukreste va mina a ndzi tshikangi na ha khomelele .

Bibele yi endlaku vanhu va huma etindleleni van'wani vo tala va tshika mabyalwa va tshika mabyalwa a va hanyi ngopfu va tshika ku yiva hi swaku va swi tiva ku rito ra xikwembu ri ri u nga yivi.

Ni nga xava swibelani na maduku ni nga xava swibelani na maduku swa ku vana va mina i vanhwanyana.

Ngopfungopfu loko hi muchato ku tirha vuhlalu byo basa byo basa byi hlamusela ku peace.

Ni nga mu hlamusela ku swi laveka ni ku ni ku komba ku ve ni le ku byi tshungeni swi nga laveka ni ku komba ku u swi tiva ku tlhavutela njhani nayiti eka vuhlalu na ntambu.

Ni nga mu hlamusela ku loko u tlangisa xibelani a wu a wu tlangi a wu cinci hi miri hinkwawo u cinisa milenge ntsena u cinisa milenge ntsena.

Eka ndhavuko ya Vatsonga va fanekele ku ambala maburuku a khakhi na vest va khoma na .

Va ti va ambala swibelani va mbala swibelani na minceka na minceka na na mateki wo basa.

Mina ni rhandza Sho Majozi ni rhandza Sho Majozi hi swa ku loko a yimbelela hi Xitsonga i tlhe a cina a cina a ku komba na Candy Mahingwa na Candy.

Ni rhandza vuyimbeleri bya ndhavuko bya switsonga ni rhandza tinghoma leti ta xi ta xindhavuko ta xintu hi swa ku ti nyika meseji wo karhi wa kahle wa ku ya ka.

Wa vavuyimbeleri eka rixaka ra vatsonga hi ku munhu a nga lahlekeriwi hi ndhavuko ya.

Ncino wa ndhavuko ya vatsonga lowu ni wu rhandzaka i xibelani na koho hikwalaho ka xi dyondzisa swilo swo tala xi dyondzisa swilo swo tala.

Dyondzo leyi ni yi kumaka yi ni ti ni byela hi rihanyo ti ni komba rihanyo na ndhavuko ya mina ti ni dyondzisa ku munhu i xiharhi xa njhani u nga tshembi munhu xi ni nyika message wa ku na loko ni tekeliwa vukati ni fanekele ni khoma .

Tsakela Shinyori sister ni tsakela Shinyori sisters leswaku va tiva hi swa le vukatini va tiva hi swa le vukatini va yakisa tinghoma ta vona ta yakisa.

Ta matsonga ta ndhavuko ti endliwe hi misava ni nga tshama ka tona ni nga tshama ka tona hi kulele.

Ntirho wa vavasati emidyangwini i ku hlayisa vavanuna va vona na vana va va hlantswela va va swekela va endla ku va basile.

Yi tirhisiwaka hi vavanuna emidyangwini i ku endla nghadini na na ku boha madrata.

Na swi kota na swi kota ku hlaya xivongo ni dyondzisiwe hi kokwana ni dyondzisiwe hi .

Nkoka wa clan name eka vutomi bya ndyangu wun'wana na wun'wana i ku munhu a tiva ntumbuluko wa yena xintu na swa ku i huma kwini i ya kwini.

Ni ta tela yi vavhakachi va kereke leyi ni nghenaka ni kombela u ni pfumelela leswaku va ka ni nga ta ku ni khongeliseni ni na ti-problem to karhi leti lavaka mikhongelo leyi ya kereke ya mina.

Ni nga mu hlamusela ku ku na tinsimu ta rin'wani leti hi ti yimbelelaka ekerekeni ni kombela hi ti ringetaka ku ti yimbelela la khwayereni mi ta ti twa ku ti tsakisa njhani na n'wina mi ta ti tsakela.

Nkoka wa tinsimu ta kereke eku hanyeni i ku ta khutaza ti endla ku munhu a titwa a ri ngcono loko u ri na ti-problem loko u yimbelela tona moya wa yehla wu ya hansi.

Swakudya swa nguva masikwana lama swi na ku hambana na swa ndhavuko swi na ku hambana swa ndhavuko bya rihanyo hi swa ku swa masikwana lama hi dya swakudya swa ku va na mafurha na munyu wo tala swa khale a swi nga lavi mafurha a wu swi sweka swi nga ri na mafurha se a swi nga na vuvabyi byo.

Vavanuna va le ngomeni ya le ka matlala va ku va dya swakudya swa ku fana na vuswa na khavichi swakudya swa ku fana na khavichi swi lulamisiwe hi va rihanyo na vabi va va ngoma.

Ku dyiwa vuswa bya ku bya ndini ku dyiwa vuswa bya ndini na nyama ya mbuti na nyama ya mbuti.

Ni rhandza xifaki ni rhandza xifaki na tindluwa ni rhandza tindluwa hi swa ku loko no dya tona ni heta ni nwa mati na xurha.

Ni nga va dyondzisa ku ku dya swa ndhavuko swi kahle ngopfu hi swa ku swi endlaku miri wa wena wu tshama wu ri healthy a wu nge ngheniwi hi mavabyi yo tala.

Byalwa bya xintu yi tiva lebyi bya muqombhoti byi endliwa hi muhlava byi endliwa hi mhlava u tseleka mati ma vila u chela mugayo loko u heta u chela u veka hansi byi hola u tlhela u tseleka bota u vu endla se u veka wu holetela masiku wo karhi u wu humesa u wu sweka se u tlhela u endla ku wu hlanganisa u chela ti mhlava ku se u tlhe u mbonya ku ndlhula masiku wu vila se nwiwa.